Ka baka la pula e hlokahalang naheng ya bo rona, haholoholo polasing ya ntate Kunutu. Ke nahana hore ho bohlokwa hore re sebedise tsela e ntjha ya ho jala, ka hobane re tshwanela ho sebedisa tsela ya technology ho jaleng hwa rona. Hore re boloke metsi, hore metsi e re wa sebedisang, re phethe re wa sebedise hape hore dijalo tsa rona di dule di matlafetse, dijalo tsa rona di dule di thola metsi ka nako tsohle. Ho bohlokwa ho sebedisa tsela e ntjha ya technology.

Ho batjha bohle ba ratang, ba nang le kgahleho ho ba borapolasi. Ha se mosebetsi o bobebe jwalo ka ha o shebahala, ho tlameile o be le lerato la leruo, ho tlameile o tsebe hore leruo la hao le tshwana le bana ho wena, ho tlameile o di hlapise ebile o di hlabise ho di bolokeng kgahlanong le malwetse a mangata a fapa fapaneng a diphoofolo. Ka seo leruo la hao le tla atleha, le kgahlehe.

Ho bo polasi ba hlabang, ba nto rekisa nama ya dikgomo. Ke nka ba eletsa hore ho bohlokwa haholo hore ho bona ba se lahle matlalo a tsona naheng kapa thoteng, ka ho ba ho etsa jwalo ha bona ho baka kokwanahloko le tshilafatso. Ke nka ba eletsa hore ba ka wa rekisa ho kgutlisa tjhelete pokotong tsa bona, ka ho ba matlalo a dikgomo a etsa diaparo, a etsa le dieta, a etsa dintho tse ngata tse ka ba kgutlisetsang tjhelete.

Ditumediso ho wena rapolasi. Ke moeti ho wena tsatsing la kajeko ho tlo o tsebisa le ho hlalosetsa ka lebaka la insurance ya tsa temo mabapi le leruo la hao. Ha o hopola selemo se fitileng borapolasi ba bangata ba lahlehetswe ke maruo a bona ka baka la dikgohola tse bileng teng tsa dipula. Bohlokwa ba insurance, leruo la hao le tla tshireletsa leruo la hao ho utsuweng ha di utswitswe kapa di kgoleng ha di fihlile diruo tsa hao, le tla kgutliswa ho wena hape.

Ho barutwana bohle ba sekolo sa ka, ke nka thabela ho le tsebisa ka nonyana e le bonang pela lona e leng mpshe. Mpshe ke nonyana e molala o motelele, e maoto a matelele, e masiba. E lwana ka masiba, e lwana ka maoto. Ke nonyana e nang le mahe a maholo, ke nonyana e matla e bitswa ka mpshe. Ke nonyana e fetang dinonyana tse ding. Ke mpshe.

Ka baka la tsa ditjhelete tsa ho qala serapa sa hao sa meroho, ho fepa batho ba lekeisheneng. Ho na le lefapha le bitswang GDP ho agriculture ya Afrika Borwa. Ke bao ba thusang, ka tsa ditjhelete ho ba hlokang ho fepa setjhaba. Ke bona o ka buisanang le bona, mme ba tla o thusa ka tsa ho qala serapa sa hao sa meroho.

Keletso ya ka ho bona ke hore, ha ba kotula, ba e omise, ba e behe hore ba etse peo ya ho jala hape lemong se latelang.

Ho bohlokwa hore ngaka e hlahlobe dikgomo tsa hao e be e diente. Ho thibeleng ha mahloko kapa kokwanehlokong e kenang diphoofolong, ka ho ba ha dikgomo tsa hao di sa hlahlojwa, di sa hlajwa ente di ka shwa kaofela ka bongata. Ho bohlokwa hore dikgomo di hlabiwe ente ebile di hlahlojwe, ka hobane seo se etseha ha ngwe selemong. Ho bohlokwa haholo ka ho ba leruo la hao le tla ntlafala ebile le matlafale. Ho bohlokwa hore o be le ngaka e tla hlahlobang leruo la hao ka nako tsohle.

Ka baka la dipula tse matla le komello e atileng, e thefula economy ya rona haholo, ka hobane bo ramabenkele le bona ba hloka mme ba nyolle sa ho reka hore re kgone ho thola sa ho ja.

Ho bohlokwa haholo hore basebetsi bohle ba phomole mafellong a beke, ka hobane hara beke, ba mosebetsing nakong e telele. Ha ba kgone ho ba le ba ba lelapa la bona, ha ba kgone ho qeta nako le baratuwa ba bona, ha ba kgone ho qeta nako le bana ba bona. Ke ka hoo ho le bohlokwa hore ba phomole, ba bang ba hloka hore mmele wa bona o phomole mafelong a beke. Ho bohlokwa haholo hore mosebetsi e mong le e mong a thole phomolo mafellong a beke.

Ke tla hloka hore ke kopane le rapolasi hore, ke etse letsatsi hore ke tlo eta le baithuti ba ka, polasing ya hae hore basebetsi ba hae ba kgone ho ruta baithuti ba ka le ho utlwisisa ka tsa temo.